Tshine tshine tshi tshi nga ita uri ni ṱalele television ni kone u ṱalela television nnzhi kha satellite, ndi uri u khou tou wana tshiṅwe huna tshiṅwe tshithu tshine u tea u tshi renga tshine tsha engedza vhathu vha ne vha na kho tea uri vha kone u ṱalela TV. Kharali no vhala vhukati ha muḓi muṅwe na muṅwe a na television yawe kana a na TV yawe hu rengiwa tshetsho tshithu tsha tsha pangiwa kha setheḽaithi, uri muṅwe na muṅwe a kone u vhona TV. Muṅwe na muṅwe a kone u ḓi tshintshela a sa hu sa uri hu kho vhoniwa tshithu tshithihi muṅwe na muṅwe u kona u ḓi vhonala zwine ene a nakho ṱoḓa nga tshifhinga tshine ane a funa na ono ula muṅwe ane a vha kamarani yawe a kona u vhona zwine ene a ne a khou ṱoḓa.

Fhethu hune ha vha na Wi-Fi ya mahala kha shango ḽa hashu ndi ndi ndi kha ḽaiburari ndi hone hune ra wana hu na Wi-Fi ya mahala kana kharali ho pangiwa mavhone a dzi badani haaḽa mahulu malapfu ho pangiwa na solar ndi hone hune ra wana ho pangiwa na dzone dzi Wi-Fi dzine dza wana dzi tshi kho thusa vhathu vha lushaka. Muṅwe na muṅwe u ḓi swika a khonekitha hanefhala a vhona zwine ene a vha a tshi kho ṱoḓa, zwino zwi a thusa u ḓi wana u na Wi-Fi ngori huna vhana vhanzhi vhane vha sa koni u swikelela data ya uri vha kone u shumisa kha luṱingothendeleki lwavho zwino vho kona u ya Wi-Fi vha ya kona u ita mishumo ya tshikolo ine vha na kho ṱoḓa u ita.

Zwine vhathu vha tea u ita vha radio ya ya tshitshavha vha to amba nga mafhungo ane a vha a tshi kho itea vhukati ha shango na zwitentsini zwine vhathu vha ṱanganedzana nazwo na zwezwo zwo thubiwa vhana na zwezwo zwo zwa vhakegulu vhane vha tambudziwa kha zwa vhudzekani khathihi na vhone vhana vhane vha no tambudziwa kha zwa vhudzekani na khathihi na vhafumakadzi vhane vhavha vha tshi khou tambudziwa nga vhanna. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi kho itea vhukati ha shango zwi to vha zwi tshi kho ambiwa kha radio ya tshitshavha uri muṅwe na muṅwe a vha a khou ḓivha uri hu kho itea mini vhukati ha zwitentsi na kha ku shango kufhio na kufhio uri vhathu vha kho ṱangana na mathada afhio, na zwine zwavha zwi tshi kho itea tshikoloni uri hu kho itea tshikoloni hu kho itea zwithu zwo raliho na uri ri zwi solve, ri zwi ri zwi ri zwi dzudzanyisa hani.

Kharali garaṱa yanga i tshi i tshi dzhena i tshi tendele i tshi tenda u ṱalula dzi tshaneḽe ṱhanu ndi nga khetha tshaneḽe ine yavha ya SABC 1 ine nda na ḓa ndi kho vhona mafhungo na khathihi na SABC 2 u kona u vhona mafhungo ane a ne a khou itea vhukati ha ḽifhasi ḽino na zwine zwavha zwi tshi kho itea na zwezwi zwine wa wana hu tshi kho itea zwithu zwiṅwe u sa kho ḓivha. Zwino SABC 1 na SABC 2 zwi ita uri zwi ita uri u kone u vhona mafhungo u kone u wana zwine zwavha zwi tshi kho itea vhukati ha ḽino ḽifhasi. Ḽiṅwe ine ndinga i nanga ndi enei ya SABC 3 na SABC na e-TV u itela uri ndi kone u vha ndi khou ḓi vhona zwiṱori zwezwi na dzi movie.

Zwine vha tea u ita kha zwiṱitshi zwa fhano zwa Afrika Tshipembe zwa radio vha to ita vhudavhidzano hune vha to ita zwine zwa na ḓo ita uri vhana vha kone u nyanyulea nga zwithu zwa radio vha kone u ḓi wana vha tshi kho ḓisendedza khavho. Zwine vha na akho to ita ndi uri vha to zwi huwelela nga maanḓa kha radio uri vha khou ṱoḓa vhaswa uri vha dzhenelele kha mafhungo a redio na uri vha kone u thetshelesa mafhungo, huṅwe ha hu tea u ambiwa nga mafhungo o vha a gudisa zwine zwavha zwi tshi kho itea vhukati ha ḽino ḽifhasi na mafhungo a tshikolo na mafhungo a vhutshilo ndi hone tshi ndi hone vha tshi ḓo kona u nyanyulea vha kona u ḓi wana vha khou ḓisendedza tsini na radio. Nga nṱhani ha zwezwo a vha nga ḓi wane vha tshi kho ḓisendedza kha radio hune vha ḓo wana uri hu na channel yavho hu na tshifhinga tshavho tshi ne tsho vheiwaho uri vhaḓi wane vho dzulela radio.

Hai ndovha ndi sathu zwishumisa mara ndi kho vhona zwi mafhungo a vhudi uri muthu a ḓi wane a tshi kho ḓi ṅwalisa u swikelela kha mafhungo a dzi tshanele uri u kone u ḓi wana u tshi kho wana mafhungo a ne a na khou itea. Zwivhi ndi zwinzhi zwine zwa kho itea vhukati ha ḽino ḽifhasi, ndi zwinzhi zwine zwa na khou tshinya ḽifhasi, vhana vha kho xela, vhafumakadzi vha khou tambudziwa, zwa vhudzekani vha kho ḓi tambudziwa na vhukati ha miṱa yavho, vhana vha khou ḓi ya vha tshi yo thubiwa tshiko zwikoloni, huri u vha u si tsha ḓivha uri u to ita mini. Zwino ndi zwithu zwine zwa ita uri u u ḓi wana u tshi kho ṅwalisa uri u kone u wana mafhungo ane a ne a khou itea, u songo u songo soko pfha nga vhathu vha tshi kho amba iwe na iwe u ḓi wane u nao u tshi a ḓivha.

Ee mafhungo manzhi ane a vha a tshi kho ṅwaliwa kha internet a vha a mazwifhi, zwiṅwe zwivha zwithu zwa uri vhathu vha tori vha gidime zwiṅwe zwi vha zwi tshi kho ita uri vhathu vha kone u loser tsheelwa nga dzi tshelede na nga zwithu zwavho. Zwino ni wana vha tshi kho ṅwala mafhungo o ita uri vhathu vha dzule vho tshuwa uri hu na hezwi nga maanḓa kha mafhungo a sassa ni wana vha tshi kho ṅwala mafhungo a si a vhukuma, ane a ita uri vhathu vha dzule vho tshuwa na wana hu tshi khou ṅwalwa mafhungo uri nnyi o ita mini na wana zwisi zwone, zwino zwi to guma zwi songo tsha itiwa uri vhathu vha ḓi wane vha tshi khou vhudziwa mazwifhi, vhathu kha vha ya u ṅwala ngoho vha songo nwala mafhungo ane a si a vhukuma a ne a ita uri ḽifhasi shango nga vhuphara ḽi dzule ḽo tshuwa.

Vha to ita mafhungo ane anga nyanyula vhathu vhane vha nga ḓi wana uri vhaswa vha nga pfha vha tshi kho zwi tama musi vha tshi kho hasha mafhungo a a a a mutsho. Vha wane vha tshi kho zwi takalela uri hoyu no ni ndi mushumo une ndi nga u ita, vha to hasha vha tshi kho to ḓi vhudza uri vhana vha kho to ḓi tika ngavho, vhana vha to guda khavho na uri vha to ita tshiṅwe tshifhinga vha tshi vhidza vhaswa vha tshi ri kha vha ḓe vha hashe vha vha gudise u hasha, hune vha ḓo vhona uri zwine vha na khou ita ndi zwine vha na khou tama u zwi ita na, zwi khovha takadza na, ndi hone hune vha ḓo ḓi wana vhaswa vha tshi kho ḓi vhudza ngaha muhasha mutsho zwa ita uri na vhaswa vha bve dzi badani.